Ke nagana gore e ka ba thusa thata ka gonne go tloga ko ga loe mosebetsi wa temothuo ne e le wa banna fela, so ga ba ka fa bomme le bašwa tšhono ya gore ba nne le bokgoni bo, ba ka kgona go iphemela segologolo mo malapeng a e leng gore ke a bomme fela ga gona borre so le bone ba kgone go itirela sa go ja.

E ka re thusa thata ka gore tlhoko ya metsi mo South Africa ke tlhoka boroko bo bo tona thata, so ka jalo tshwanetse re somarele metsi nako e nngwe le nngwe e re kry-ang.

E a ama ka gore o ka ipolelela gore o jala sejalo se se rileng mo polasing e o leng mo yone e be mo maragong o kry-a gore ga e dumalane le maemo a bosa a o leng mo o ne, or-e mmu o o leng mo one, lefelo le o leng mo go lone ga le dumalane le sejalo se e leng gore o batla go se jwala or-e o se jwetse.

O tshwanetse o itse gore setlhare se sengwe le sengwe or-e ga go nna le climate change o tshwanetse o itse gore setlha se sengwe le se sengwe se na le leungo la sone gore ka mokgwa oo, o kgone o nne le le maungelwa.

Di dira gore re seke ra felelwa ke dijo ka gore di dira dijo tse dintsi tse di farologaneng.

Climate-e e ama dijalo thata-thata ka gore nako e nngwe o tla kry-a go teng pula e nele. Pula eo ga e fetsa go na, e be go wa dikokobele tse dintsi. Dikolobe tseo di tlebe di ja dijalo tsa go and-e ga e ja dijalo tsa go go raya gore o latlhegelwa ke dikungwana tsa go le ga nne e le gore o ipoleletse gore o a go rekisa go raya gore ga o se tlhole o rekisa. So ke nagana gore climate-e e amega thata, e ama dikumo thata-thata-thata. And-e se se botlhokwa ke gore dikumo tse tshwanetse o phele o ntse o di , o di gore ga e le gore di na le diboko go tswa mo mmung, mmu oo o seke be wa ja dijalo tsa gago.

Nka tlhomamisa gore pele ke e jwala, mmu ke ile o jalang mo one, ke a o baakanya, ke o tshela di-chemical-e gore ga e le gore o na le diboko ka ko tlase, diboko tseo di swe. Ke o nosetse pila mmu gore o nne prepared for gore ga ke tla ke tlo jwala e be o siame.

Ke guava, ke perekise, ke feiye. Ke tsone tse o ka di kgonang go di boloka mo tin-ing and-e di utlwala di le monate, o ka di baya le dingwaga di ka nna pedi di le ka moo, and-e ga o ile go di ja di o sa ntse di utlwala o ka re ke gone di tswang mo setlhareng.

Re gama diphologolo ka ntlha ya gore ra be re batla mašwi. Mo diphologolong re fitlhela mašwi a a fresh, a a bobebe a a monate.

Tharabololo ya gore temothuo e gole and-e e tswelele pele gore go nne le dipoelano, ke gore re tseye segompieno e leng thekenoloji le segologolo re leke gore re se tswakanye, re se dirise ka gangwe le ga go ka nna thata mara ko bofelelong go tla tswa, moputso o tla nna teng.

Diyunibesithi le di-college tsa temothuo di thusa ka tlhabololo ya gore barutwana ba bone ba rutiwa temothuo ba berekisa technology. So go raya gore le ga ba tswelela pele ba ya koo ba re ba ile go bereka or-e ba nna le dipolase tsa bone, ba ile go berekisa thekenoloji mo e leng gore ke se'o se e leng gore se a berekisiwa mo matsatsing a segompieno. And-e ga go ntse jalo ba tlo nna le tšhono ya gore ba kry-e mebereko ka pele.

Balemirui ba tshwanetse ba netefatse gore dijalo tsa bone ka metlha di agetswe legora. And-e di agelwa legora yana gore diphologolo di seke di a tsena mo temothuong ya bone, di a ja dijalo tsa bone.

Dijo tse di gatseditsweng kgotsa one matute a merogo o kgona go a dirisa go itirela se re se bitsang smoothie or-e o ka nnetse wa itirela juice-i ka tsone.

Mofuta wa dikgogo o e leng gore botho ba ka o rekisa gore o dire letseno ka bonako o bidiwa Broiler Chicken cause di tsaya fela beke di le tlhano gore di gole.

Temothuo ya rooibos e ama ikonomi ka gore baagi ba bantsi ba Aforika Borwa ba rata tee, so ga rooibos e seyo go raya gore ga go nowe tee.

Dijalo tse di jalegang bonolo ke mmopo, and-e di jalega ka setlha sa letlhafula ka gore ka nako eo pula ya be ena e le e ntsi and-e se tlhoka metsi a mantsi gore se kgone go tlhoga bonolo.

Mogote mo mmung o ira gore dijalo di seke di a tlhoga mme di swe. So balemirui ba tshwanetse ba netefatse gore mmu wa bone o phele o na le metsi, ba phele ba nosetsa dijalo tsa bone.

Morwalela mo teropong ya rona o re amile thata ka gore diphologolo nne di sa tlhole di kgona go ya go ile go fula ko nageng, mme ga e le dijalo tsone di ne di a bolawa ke go nna le metsi a le mantsi ka gore morwalela o tsere matsatsinyana gore o ka fela.

Balemirui ba dipodi ba lebagane le gore dipodi ga di tswa ko nageng di tswa go fula, di boa di na le dikgofa. So go netefatsa gore leruo la bone le phela le le siame, ba tshwanetse ba phele ba di ka ya teng.

Ke dikgwetlho di le dintsi ka gore balemirui ba le bantsi ke batho ba le ba kgale ba ba sa ntseng ba berekisa mefuta ya kgale ya go lema, ya go tlhokomela diphologolo tsa bone. Se se botoka se se ka etsiwang ke gore go ka nna le di-workshop gore ba rutiwe ka ka ga setegeniki le gore di ka ba thusa yang ga ba berekisa setegeniki, matshelo a bone a ka tokafala go fitlha kae.

Nka ba bitsa ka ba bolelela gore kana puso sala e re emisitse, e re tlo re fa meento le gone yanong ga a ise e e re fe meento. Se se botoka ka gore re kwalela ko pusong re rome ba bangwe gore ba ye ko pusong ba re boletse dipotso ba tle ba re tlele ka dikarabo e re ga re eme jaana, re eme re ntse re itse gore puso e tsamaya fo kae ka ditshepiso tsa tsone.

Re tshwanetse re netefatse gore tlhaga e phela e le teng. Tlhaga e phela e le teng for gore diruiwa tsa rona di phele di fula, ka gore go na le mo go tle beng gote ga gona tlhaga so ga re netefatsa gore tlhaga e teng diphologolo tsa rona di tlo phela di le siame.